Mo setsong sa rona, diaparo tse di neng di apariwa mo segologolong ke tsona tse ba di aparang le ka metlha le segompieno ga di a fetoga thata.

Mo di-conference-eng kgotsa meletlong ga o a dumela gore o ka apara diaparo tsa setso ka gonne go na le dress code, o tshwanetse go apara sutu kgotsa o no apara.

Moaparo o ke naganang gore o siametse basadi kgotsa o montle ke wa ma-Tsonga ka gonne mosadi o apere mmele ka moka ga go bonagale selo.

Ga di a siama, meaparo ya seZulu le seXhosa ke dikhutshwane and mo setšhabeng ga o a tshwanela go ntsha matswele kgotsa dirope kgotsa tse dingwe tse di itsegeng fela ke bona gore moaparo wa ma-Zulu ka ona o rotloetsang batho gore ba apare diaparo tse di khutshwane mo tseleng kgotsa mo magaeng.

Di-bangle-e, marumo, maphata le xibelane di bontsha gore ke tsa ma-Zulu, ma-Tsonga le ma-Xhosa.

Mosadi o tshwanetse go apara sentle fa a le bogading go bontsha gore ke mme wa ka mo ntlung a seke apara diaparo tse nnyane ka gonne o tla ba a bontsha batho dilo tse di sa tshwanelang go di bona. Fa mosadi a tlhomphega, a bontsha gore ke motsadi o tshwanetse go apara sentle go bontsha gore mosadi o apara jang.

Meaparo ya Setswana go dirisiwa letlalano la nku kgotsa la podi, ba be ba dirise le di -bangle-e kgotsa ke bangle-e kgotsa dilo tse di beiwang mo maotong a ke itse go di diriwa ka eng.

Diaparo tsa setso di farologane. Fa ke tlhalositse gore nna ke ithatela moaparo wa ma-Tsonga ka gonne mosadi o apere mmele o otlhe and wa ma-Zulu le seXhosa a ke o rate ka gonne fa ba apara dilo tse khutshwanyane tse di ntshitseng matswele le dirope le tse dingwe tse di sa tshwanelang gore di ka tswela kwa ntle.

Go ya ka nna ke dilo tse pedi tse di farologaneng ka gonne moaparo wa setso ke moaparo wa segologolo and wa segompieno ke moaparo wa kajeno wa .

Dilo tse di farologaneng di tlhotlheletsa basadi ka gonne basadi ba na le mekgwa e le ngata e ba ka aparang ka gona ebile basadi ke malomo a lefatshe, ba na le nako e ntsi ya go kgetha diaparo, tsa setso ke diaparo tsa segologolo.

Basadi le banna ba na le difešene tse di farologaneng ka gonne banna fešene ya bona e khutshwanyane ka gonne diaparo tse di aparang ke diaparo tse di itsegeng ke diaparo tse di turang. Fela basadi, diaparo tsa bona di tletse le mmala ya gona e tletse ebile di fa tlase ka ga madi. Tsa bana tsona di farologane mara se ke se itseng ke gore di tletse go tshwana le tsa basadi.

Phetogo ya economy ka e dira gore dilo kwa mabenkeleng di be ko godimo ka madi ka gonne fa economy e nametsa tax kgotsa inflation dilo di thoma go se rekege ko mabenkeleng mara tsa basadi tsona di phela di le fatshe ka tlhwatlhwa le gore mabaka a mantsi a basadi bsadi ba na le dilo tse dintsi tse ba ka di aparang kgotsa fešene ya bona e tletse go feta ya banna.